Nka thabela hore ke fuputse ka taba ena ya rooibos enana hore e tlo kgona ho hatisa toro ya ka ya hore ke ba na le polasi. E tla nketsa hore ke be, rapolasi ya hlwahlwa setjhabeng. So mofuputso wa ka o tlo etsa hore ke ba na le bohlale bo bongata hore ke tsebe na nka qala jwang hore toro ya ka e phethahale. Ke tsona, dietapele tse leng hore ke tla di nka hore toro ena ya ka e phethahale.

Nna ke nahana mmuso o ka nka bohato ba hore, o fane ka menyetla ho batjha kaofela o ba thuse, hore ba balle ntho tsena tsa bo rapolasi, hore na di sebetsa jwang. Hore le bona ba tle ka bohlale ba bona bo botjha hore ba ka phethisa hore tlala e tlo fediswa jwang setjhabeng kaofela.

Dipolasi tse ding ka hara naha, ha di tsebe, melao e phethahetseng hantle hore na, basebetsi ba bona hore na ba tshwaruwa jwang. Ke ka hoo, ba bang ba basebetsi ba se na bophelo bo botle. Hobane ba sebediswa nako tse telele ha ba fuwe, le tshireletso e leng hore ba e hloka hore ba sebetse ha monate mono mesebetsing.

Sefate sa matekwane se nka sebediswa ka tsela tse ngata haholo. Haholoholo mona ho tsa bophelong bo botle. Se nka thusa ka bo-arthritis, se nka thusa ka bo-anxiety. Hore batho ba thole bophelo bo botle be e leng hore ba sokola ka mahloko ana. So sefate se ha se nka sebediswa hantle, se nka eketsa le moruo wa naha, hobane se tla be se thusa batho ba bangata setjhabeng.

Nna ka pono ya ka ke bona batho ba Afrika Borwa ba sa fuwe menyetla e lekaneng. Hobane ba bang ba bona ba kgona ho ya dikolong, ba lo balla hoba bo rapolasi empa, ka lebaka la hore ha ba na bo dipolasi habo bona, ha ba kgone hore, ba tswelle pele ka tseo ba di badileng sekolong.

Hore temo ya moroho, e be hantle ha ho tjhesa haholo. Ho hlokahala hore motho a jale sebakeng se nang le morithi, o moholo. Hape, o boloke mobu wa hao, o jale, ka manyolo hore mobu wa hao o tlo matlafale hantle. Moroho wa hao o hlahe hantle.

Eya nka ikamahanya le melao ya mmuso, ho patala basebetsi ba ka hape nka ba patala ranta e lekgolo ka hora.

Nka buisana le ra bopolasi ka taba ya ho enta diphoofolo, mabaka e le hore bohlokwa ba ho enta diphoofolo ke hore e tlo thibela mafu ha maemo a lefatshe a fetoha, e kgona le ho phekola le mafu ao e leng ho reng diphoofolo di kopana le tsona. Hape ke ho etsa hore diphoofolo di phele hantle, di ba na le bophelo bo botle le batho le bona ba tlo hlokomeleha. Ha ba na le diphoofolo tsena kaofela e tla kgona le ho thibela le mafu a tshwanang le bo-rabies, TB. Monyetla wa ho re masaka ao a hole a mangata ha o tshireleditse diphoofolo tsa hao.

Hore ke hlokomele lefa la ntate waka, ntse ke dula toropong, nka kgutlela hae mapolasing ke lo sheba hore na dikgomo di kae, ke dibale. Tse ding tsa tsona nka di rekisa, hore tjhelete e be teng. Tse ding tse setseng nka di tlohella, di kgone ho beleha madinyane ao e leng hore a tlo kgona ho etsa tjhelete e ngwe ha di hola le tsona.

Dumelang monghadi ke nna Tankiso. Ke founela so kantorong ya mmuso ke botsa, ka hore re dumelletswe hore re ka nka naha ya rona ka mokgwa o re tshwanetseng. Empa dipampiri tse bontshang hore sena re tshwanetse hore re se thole ha ra se thola. Ke ne ke batla ho tseba mabaka mabapi le sena, hore na tsela e re ka e nkang ke efe?

Nka mo eletsa ka tsela ya hore a sebedise mefuta ya poone e mamellang komello. Kapa e holang ka pele, le hona ho ntlafatsa tsamaiso ya metsi, ha o tla tseleng ya ho jala poone, ke yona ntho e nka thibelang hore poone, e ska shwa.

Nna ka bo nna ke nahana tsebo ena e lahluwe ka mabaka a di-technology. Batho ba bangata ha ba bala dintho, di-website-eng kapa ba di bona difonofonong tsa bona. Ba lahla mekgwa ya mehleng ya kgale, ba ba tlwaela tsena tsa sejwalejwale le ba bang ba bona ha ba tloha mahaeng ba ya ditoropong, ba kopana le maphelo a fapaneng mme tseo kaofela ha di kopana, di kgona hore di fetole tseo tse ba ne ba di tseba kgale ba phele bophelo bo.

Canola ke semela se bohlokwa haholo lefatsheng ka bophara, oil ya canola e tumme hobane e etsa batho ba phele hantle. E na le mafura a fokolang, a fokotsang kotsi. Ebile a ruile ka omega three, canola e thusa temo hobane e ntlafatsa, boleng ba mobu, e sebediswa nakong ya phetoho ya dijalo.

Bohlokwa ba hore dihwai di hlahlobe bophelo ba mobu ko hore, ho ba na le temo e ntle ya dijalo ho etsa jwalo, ba tlo etsa bonnete ba hore mobu o dule o phetse hantle, mme le dijalo di be ngata for dipolasi tsa bona.

Manyolo a bohlokwa ka tsela ya hore a etsa mobu wa hao, o ntlafale haholo hore dijalo tsa hao di tle di hole hantle. Ke yona tsela ya hore o phethise tsela ya sejalo hape le ha o sebedisa metsi, a ntlafatsa dijalo hore di hole hantle.

Tsela e hantle ya hore o hire basebeletsi polasing ya hao ke hore o fuputse ka bona hore na ke batho ba jwang. Mme o kgone ho thola bokgoni ba bona hore ba sebetsa jwang, le hore ba tshepahala jwang mosebetsing wa bona wa temo. Mme ha o thotse ntho tseo kaofela di tla thusa polasi ya hao e hole hantle. Hobane o tla be sebeletswa ke batho ba tshepahalang haholo ba tsebang le mosebetsi.